Ba fana ka diente ho thibela mafu a itseng. Ba rute le ditjhaba ka bophelo bo botle le hore ba e thibela mafu jwang le ho hlokomela. Ebile ba fana ka tokelo ho sheba mmele wa hao hore ba ka lemoha eng e kabang kotsi ho bophelo ba motho. Ba fane ka phekolo ya meriana bakeng sa maemo a hlobaetsang, le a sa foleng. Ho fumaneha le ditshebeletso tsa tlhokomelo ya maemo a tshohanyetso le ho tsitsisa. Batho ba sa itekanelang le ba kankere. Ka tsena, ke nahana hore ditshebeletso tsa bona di bapala karolo e kgolo haholo, ho ba bohle lefatsheng ba hlokomelehile.

Dumela ntate, a tjhe ke maswabi haholo ka seo hlahetseng. Ke hore ke a tseba hore ha bohloko. Ebile ke a nahana hore mo leng teng o ferekanyi ebile ha o batla ho tswekere kapa ho letswai. Ke ne ke nahana monana hore re ke re batle maikutlo a bobedi a fapaneng, re ke re leke ho ya ho ngaka e nngwe kapa sepetleleng se fapaneng. Ka nakong e nngwe ha ngata ha o hlahloba botjha, ho ya thusa hobane o ka nna etsahala hore o tla fumana seo sa se fumanang sepetleleng se seng kapa ho ka fumanetseha hore sepetleleng seo so lokile ho sona ho no sa etswa dintho hantle. Hopola hore ke teng, ha hona le seo seo se hlokang o ntshware ka mohala. Ebile ke tla dula ko tsheheditse ka nako tsohle le mehla. O be hantle.

Jwalo ka ha palo ya batho ba iphumanang ba tshwaetsehile e dula e nyoloha letsatsi le letsatsi. Ke nahana tshitiso e ka bakwa ke tjhelete e sa lekaneng. Basebetsi ba banyenyane ka palo, ditshebediswa di ka fokotswa bokgoni ba ditshebeletso tsa ho tlhokomelo ya bophelo. Lebaka le leng ke hore ditshebeletso di kanna tsa se fumanehe ho setjhaba haholoholo batho ba fumanehang bo mahaeng kapa dibakeng moi mo di sa fumaneheng. Kapa ho ba setjhaba ho ka etsahala hore ba hloke tjhelete ya ho patala ditshebeletso tsa bophelo bo botle le tlhokomelo.

Batho ba seng ba hodile ba tlameha ho ja dijo tse ba fang bophelo bo botle. Hobane ha se o le moholo, o kenwa ke mafu a mangata ha bobebe. Ke ka hoo ba tlamehang ho ja dijo tse nang le bophelo, mme he hobane ditholwana le meroho ke tsa hlaho ha di ture haholo mmarakeng. O ka sebedisa fela makgolo a mararo ho fumana meroho le ditholwana tse kang nkang kgwedi ka ofela. Ba tlameha ho reka diphahlo tse ba tshwarang hantle hore ba seke ba kenwa ke serame. Ba kenele mananeo a ho ikwetlisa hore masapo a dulang e atile ebile ba seke ba kula ka pele. Ke nahana hore tjhelete eo mmuso a ba lefang yona, e ka lekana ebile e ka etsa tsohle tseo ba di hlokang.

Eya, hona kea dumela. Ho ya ka nna ho molemo hore bana ba banana ba fumane thuto le tsebo ka dipidisi tse thibelang pelehi. Hona ho ka thusa hore ba nke qeto mabapi le bophelo bo botle ba pelehi, hape ba ka kgona ho thibela boimana. Ha ho etsahala hore ntse o le sekolong kapa o le ka tlasa dilemo, o so ikemisetse hoba mme kapa ho ba motswadi kapa ho ba le ngwana. O ka kgona ho thibela sena ntle le ho nka mehato e meng e kabang kotsi jwalo ka ho ntsha mpa. Thuto e tjena e ya thusa sa ho bana ba banana hobane e ba fa lesedi, hore ba seke ba iphumana se ba le ka tlasa hatello ya ho nka boikarabelo o ntse o le monyane.

Ha ne ke iphumana ka hara boemo bona bo jwalo ka bo, bekeng tse pedi tse fetileng. Ha nka ka ba ka kopa baahisane kapa bakgotsi le lapa leso dipidisi. Ke ile ka botsa ho ngaka hore na ha hona ho hong e nka o etsang ho thibela bohloko bona. Ngaka e ile ya nkeletsa ka hore ke ikwetlise nakong e ngata. Jwale he ho batho ba bang nka le eletsa ka hore ha le iphumana mona ba ka leka ho ya dipetleleng tse ding. Kopanelo ya meriana ha ya loka ho hang hobane sena se ka etsa kotsi mmeleng ya bona. Jwalo ka ha e mong le e mong a fuwa meriana e lokelang mmele ya bona e sa hananang le bona. Ha ho etsahala, bohloko bo ye bo eketsehe, o tshwanela ho batla tlhokomelo ya tshohanyetso.

Boholong ba nako lefu le na ha le ibontshe ka pele. O ba le hlooho e sa feleng e bohloko, o ikutlwe o tsekela haholo. Haholo ha o ka phahama ka potlako. O ba motho ya dulang a tswa mokola, kapa o hema ka thata. Ho utlwa bohloko difubeng, e batlile e tshwana le lefu la pelo. Kapa ho dula o kgathetse, o dula o robala hara nako le nako. Lefu lena le bitswang ka mmolayi ya thotseng hobane le ka baka tshenyo ho dintho tsa mmele le mading, ntle le hore le iponetse, o tlameha ho dula o ye ngakeng hore o kgonne ho e bona e sale ka pele. Hore o tlo kgona ho thusahala o kgone le ho iphekola. Ha o etsahala lefu lena le ho tshwere o ye ngakeng ba kgone ho thusa ba kgone le ho thibela.

Dumela, ke bona oka re tlo ba le bothata monana. Ke bona ho sa loke, ke ngongorehile haholo ka seemo sena o leng ho sona. Ntse ke nahana ho tlaba betere, empa ekare lefu lena ntse le eketseha. Ke nahana ho betere ha o ka ya sepetleleng se seholo hobane ba na le thepa le ditsibi, ba kgonang ho fa tlhokomelo ena eo oe hlokang. Ebile ba tlo o thusa, ba tla dula ba hlokometse ha eba na ho ba le phetoho mmeleng wa hao, o tla thuseha ka pelenyana.

Ba tshwanela ho etsa diketsahalo tsa moamohedi hore ba tlo buisana ka bophelo bo botle ba banna. Ba ka sebedisa marangrang ho arolelana tlhahiso leseding mabapi le sena. Ntse ho le molemo ba sebedisane ha mmoho le mekgatlo ya sebakeng seo jwalo ka dihlopha tsa dibapadi kapa setjhaba se tsepameng. Ho fihlella banna ba ba ngata, moo he banna ba tla arolelana maeto a bona a bophelo bo botle. Ba tla ba le sebaka se bolokehileng hore ba nne ba bue ka tsa bophelo a bona, ntle le ho tshoha kapa ho a hlolwa.

Tjhe, nakong ya lockdown ho ile hwa senyeha hobane le nna ke ne ke le e mong wa baneng ba tshwaetsehile. Ho buile boima haholo hoba ke ile ka kula ha bohloko ke sa kgone ho etsa letho ntho tsaka di eme. Setjhabeng teng, ho ne ho le hobe haholo hobane batho ba la fellwa ke mesebetsi, ba hloka dijo, bana ba salla morao mabapi le thuto. Hape moruo wa naha o ile wa theoha. Le ba dikhampani le mabenkele ba ile ba lahlehelwa ke dikgwebo tsa bona. Nakong eo o ile ho hlokahala e mong wa leloko la ka, ha ka ba ka kgona ho ya lefung. Ka nnete ha ke lakatse sena se etsahale hape ho ne ho le boima.

Ho emela di-ambulance e kaba taba ya bophelo le lefu, haholoholo mahaeng. Ho utlwisa bohloko haholo ha ho nahana hore batho ba ka se fumane thuso ka potlako. Jwale he ke bona ho le molemo hore mmuso o eketse palo ya di-ambulance mahaeng. Batho ba setjhaba ba fumane tlhahiso leseding ka bophelo le thuso ya pele, ho fana ka tlhokomelo ha ho ntse ho emetswe ambulance. Nakong ya sejwalejwale ho ena le technology, ha o ntse ho emetswe ambulance ho ka etswa ditshebetso tse ka thusang ho buisana le batho ba di-ambulance ka mehala kapa ho be le dikoloi tse tshepahaleng sebakeng seo ka hara motse tse kgethehileng tse ka thusang boemong bo tjena. Mmuso o tshwanela ho abela ditjhelete le ditshebeletso tsa bongaka, haholoholo mahaeng.